Ndiyakuphumeza iinkqubo zoqeqesho kwiinqununu zezikolo, umququzeli wesondlo kunye nomlawuli wokutya ngolawulo lwexesha kunye neenkqubo zokuphatha ukutya. Kukhuthazwe izikolo ukuba zenze izitiya zokutya ukuze zibe nokufikelela kwimveliso esandulinywa ekuhlaleni. Ukubonelela ngemenyu kunye nokukhuthaza indlela yokutya enempilo, kunye nokutyala imali kwiindawo ezifanelekileyo zasekhitshini kunye nezisombululo zokugcina zingaqinisekisa ukuba ukutya kulungiselwe kwaye kugcinwe ngokukhuselekileyo kwaye nococeko.

Ewe, ndiyavumelana nogqirha Zulu ukuba ukuzimela ngokwezimali kunganegalelo elikhulu ekupheliseni isibetho sobudlobongela obusekelwe kwisini ngokuxhobisa abasetyhini ukuba bazibandakanye kwezolimo nezinye izinto ukuze bakwazi ukuzimela kwezoqoqosho. Bangakwazi ukulawula ubomi babo kwaye babaleke ubudlelwane obuxhaphazayo ngokulula.

Iziphumo endandinazo emva kokuba ndigonyelwe iCOVID-nineteen yayiyintloko, isicaphucaphu kunye nokurhawuzelelwa, ukutshisa kwaye nokudumba kwindawo yokutofa iintsuku ezimbini.

Ewe, zikhona izithuthi ezihambisa iinkonzo zonyango kwindawo yam kwaye ngamanye amaxesha ziluncedo kakhulu kodwa ingxaki kukuba azinikezeli iinkonzo ezipheleleyo njengeekliniki eziqhelekileyo. Kwaye ke azizisi amayeza aneleyo kwaye abanye abantu bahamba bengancedwanga ngamanye amaxesha.

Mna ngelaa xesha iCOVID isafika sisanxiba amamaski akukho mehluko endawubonayo apha empilweni yam, kuthi yonke into yayifana. Indlela endandithetha ngayo, indlela ndandibona ngayo abantu yayiyindlela endiyiqhelileyo. Ebomini bam ndandingaboni mehluko ngothi mna ndingumntu othanda uziphilela endlini, so ixesha elinintsi ndandiphila ndisendlini, endleleni ndiyodibana nabantu bendiya ngelo xesha uba ndiya evenkileni. Nakhona uma ndibona, uma ndidibana nabantu ndandingaboni mehluko, ndandithetha ngendlela endiyiqhelileyo. Ayikho indlela imaski ibindiphazamisa ngayo kwakufana nje. Ukuthi ixesha elinintsi ndandiphila ndisendlini.

Abasebenzi abambalwa kwiikliniki zikarhulumente behlisa umgangatho wokhathalelo kwaye banyuse ixesha lokulinda. Abasebenzi abambalwa banokukhokhela kwixesha elide lokulinda unyango kunye nezinye iinkonzo, ngamanye amaxesha izigulane zinokude zihambe zingakancedwanga. Futhi kunokukhokela kwiimeko apho izigulane zingafumani ukhathalelo oluyimfuneko kwaye zinokuvakalelwa kukuba iimfuno zazo azifezeki.

Ukudibanisa i-treatment yoxinzelelo kunye neziyobisi okanye utywala kunokukhokhela kwiziphumo ezibi ezahlukeneyo, ezibandakanya iziphumo ebezingalindelekanga ezibi kakhulu. Kuba i-treatment yoxinzelelo kunye notywala zombini zineziphumo zokuthomalalisa ezinokuqina xa zidityanisiwe, zikhokhele ekozeleni okugqithisileyo kunye nesiyezi. Kwaye zinokwandisa iziphumo ebezingalindelekanga ze-treatment yoxinzelelo ezinjengokuphazamiseka, ukuxhalaba okanye ukwetyisa.

Ukuba ndibonwe ngokukhawuleza ukuba ndinomhlaza kumele ndihambe ndiyohlolwa esibhedlele njalo. Ndihlolwe inoba kunga kunye enyangeni ezintathu. Futhi ndiqinisekise ukuba ndiyayilandela imiyalo kagqirha ndenze njengoba esitsho, ndizokwazi ukuphila.

Xa ndinokubona kuthengiswa amayeza angekho mthethweni manyathelo endizokuwathatha, okokuqala, ndingahamba ndiye emapoliseni ndifike ndibaxelele ukuba kukho abantu abathengisa amayeza angekho mthethweni. Futhi ndiphinde ndixelele noluntu ukuba lungawathengi lawo mayeza ngoba anganobungozi futhi angakubanzakalisa.

Ewe, isiko liyamvumela umntu ukuba azile ngendlela afuna ngayo ukuze akwazi ukuvakalisa usizi lwakhe ngeendlela ezinentsingiselo kubo. Kwaye amasiko aye ahlengahlengiswa ngokuhamba kwexesha ukuze azibandakanye iinkqubo zokuzila ezingathathi hlangothi, evumela abantu ukuba bakhethe ukuba bathatha inxaxheba okanye bangathathi nxaxheba kwizithethe ezithile.